Ke itse morogo o bitswang thepe. Thepe e mela kwa mafelong a metsi kgotsa mo mafelong a a nang le mmu o . Batho ba bangwe ba e itse ka leina le le jaaka wild spinach, sebopego sa teng le tatso matlhare a teng a matala a bophara ebile a bonolo, tatso ya yone e tshwanang le ya sepinatšhe mme e na le mmala o montsho thata fa ise e apeiwe e molemo mo botsogong ka gonne e nonotsha mmele ka iron e e thusang go thibela anemia gape e na le vitamin A le C tse di maatlafatsang immune system e na le khalesiamo e nonotshang marapo le meno gape e na le fibre.

Ee ke tla tlhalosa ka diapole. Diapole di tlhoka mmu o o nang le letsopa, leje le manyolo aa kopaneng sentle, fa o batla go jala o tshwanetse o gopole gore ditlhare tse dinnye tse di rekilweng di dira botoka go na le peo ka gonne di gola ka bonako. Mo nakong ya selemo diapole di tlhokana le nako ya matsatsi a a tsididinyana gore di tle di tsale maungo ka nako e e latelang. Fa di ntse di gola o tshwanetse go dira tshwanetse go di kgaola makala a a feteletseng go thusa gore letsatsi le fitlhe mo matlhakeng otlhe go botlhokwa gape gore fa o dirisa fertilizer-a.

Ga o batla go jala ditamati o simolola ka go jala peo mo diteneng tse dinnye tse di nang le mmu o o humiseng ka phepo fa di tlhoga di na le matlhare a le mmalwa wa di tsaya o di fetisetsa mo tshimong kgotsa mo pitseng e kgolo, o dule o ntse o di nosetsa ka metlha mme gape o tlose matlhaka a a maswe gore di gole sentle. Ditamati di rata letsatsi le le mofuthu. O ka tsenya ditlhare mo ditupeng gore di se ka tsa wela fatshe. Fa ditamati di setse di fetotse mmala wa tsone go tswa mo botaleng go ya kwa bokhibidung di a rogwa, fa o roba o tshwanetse go di tsaya ka bonolo gore di se ke tsa senyega ka tlhokomelo e e siameng, ditamati di ka go fa kotulo e e ntle.

Ga o jala rooibos o simolola ka peo pele, ga o jala peo e tshwanetse go alafadiwa ka gonne e thata, o baakanya mmu wa o omeletseng o o ka ntshang metsi sentle. O jala peo o ka nako ya dipula gore e tlhoge ka bonako. Peo e tshwanetse go tsenngwa mo mmung ka bonye e seng boteng bo bogolo, fa e tlhoga semela se tshwanetse go tlhokomelwa ka go nosetswa ka tekano, go tlosa matlhaka a maswe le go se direla gore se bone letsatsi le le leele. Semela sa rooibos-o se gola sentle mo dingwageng tse pedi go ya go tse tharo mme morago ga foo se ka rojwa ka gonne se tla be se siametse gore se ka nowa.

Rooibos ke teye e e phepa ka jalo e siametse go nowa bosigo, e na le di-chemical-e tse di sireletsang mmele kgatlhanong le le malwetsi a a sa foleng rooibos e thusa gape mo maleng e fokotsa go ruruga le mathata a a jaaka go tshela ga mala, e ka go thusa go laola kgatelelo ya madi le go nonotsha pelo. Rooibos gape e molemo mo letlalong ka gonne e na le diminerale tse di ka thusang go tshwara letlalo le le nonofileng, ka jalo go nwa rooibos letsatsi le letsatsi go ka go thusa ka botsogo jo bo siameng le senwelo se se phepa.

Ke maemo a tshimo a sa tshelelang sentle, pula e nnye, le mogote o o kwa tlase kgotsa o o kwa godimo thata le mmu o sa tshwaneng go lema rooibos. Tharabololo ya teng ke go tlhopa lefelo le le siameng le mmu o omeletseng go dirisa go nosetsa ka tekatekano le go tlhopha mefuta e e ikemetseng mo tikologong eo. Kgwetlho ya bobedi malwetsi le ditlhare tse dikotsi. Ditlhare tse di tshwenyang semela ditlhare tse dikotsi kgotsa ditlhaka tse di bakang malwetsi a rooibos tharabololo ya teng ke go ntsha matlhaka a maswe le ditlhare tse di kotsi go dirisa ditlhare tse di seng kotsi kgotsa meriane e itsegeng ka tlholego.

Kgwetlho ya ntlha ke diphetogo tsa maemo a legodimo, pula e nnye kgotsa e ntsi, dikgetho tsa mogote o o kwa godimo kgotsa o o kwa tlase. Kgwetlho ya bobedi malwetsi le ditlhare tse di kotsi. Ditlhare tse di kotsi ditlhaka tse di bakang malwetsi di ka dira gore maungo a senyege kgotsa a gole butle. Kgwetlho ya boraro, kgwebo e e sa tlwaelegang le ditshenyegelo tsa mmaraka, ditshenyegelo tsa ditheko tse di sa tshelelang sentle, go tlhoka bareki le go nna le dipholo tse di sa lekaneng go ka bakang mathata a kgwebo. Kgwetlho ya bone tshireletso ya metsi le mmu go fokotsega ga metsi a a phepa.

Go na le ditsela tse di šwa tse di ka dirisiwang go a fetola gore a nne le boleng jo bo oketsegileng maungo a ka dira dijeme le dikonsafiti tse di tsentsweng tatso ya dijo tse dingwe tse di jaaka morogo o nang le monko o o montle kgotsa di-pepper tse dingwe. A ka dirisiwa gape go dira matute a a tlwaelegileng kgotsa a fetolwe ka ditsela tse di bolokang tatso ya one e le tlholego. Gape maungo a ka omisitswe ka borotho jwa letsatsi kgotsa ka mekgwa e mengwe e e sireletsegileng tatso le mmala mme a dirisiwe jaaka dijo tsa go ja fa o le tseleng, go feta moo maungo a ka phuthelwa ka diphuthelo tse di busula tse di jaaka sokuku sa maungo se bana le bagolo ba ka se jeng e le dijo tsa boithabiso.

Leungo la ntlha ke panana, di jewa thata ka gonne di gola ka bonako di na le tatso e monate di rekisiwe ka theko e e kwa tlase mme di tsamaisiwa motlhofo go ya mafelong otlhe. Leungo la bobedi ke tamati le fa e le morogo kgotsa leungo, tamati e jewa thata ka gonne e dirisiwa mo dijong tse dintsi jaaka sopo disalate le dijo tse di phepiwang letsatsi le letsatsi. Leungo la boraro ke apole, apole e na le botshelo jo bo leele fa e bolokile di rategang ka tatso ya tsone gape di gola mo mafelong a a mantsi a lefatshe. Ya bone ke perekise e jewa thata ka gonne e monate di ka jewa di le fresh-e.